Iye, kuyamsiza ngombana ukudlala kwenza bona umzimba lo ubelula kuthi lokha kungafika isikhathi sobuthongo, ulale ukghone ukuphumula.

Izuza ilwazi ngeentjhaba ezihlukileko.

Iye, ngicabanga bona inawo amandla ngombana ingoma le ihlanganisa woke amalimi weSewula Afrika.

Ngingathanda bona kubanjelwe umdlalo webholo ephoswako yabentazana ngaphana eSewula Afrika.

Awa, umnotho wezemidlalo awuthathelwa phezulu eSewula Afrika.

Ukobana bakwazi ukuhlala basese batjha, bahlale imizimba ithabulukile.

Zingayisekela ngokobana bafundise ngazo ematlasini begodu bafundise ngazo, zibe khona neenkolweni.

Anomthelela omkhulu, umthelela ohlukileko.

Iimfundo zokobana umzimba kufanele uhlale unjani, ngiziphi iinthelo ongazidla ukuze ukwazi bona udlale eminye imidlalo.

Awa, imidlalo le ayiphathisi amahloni. Ukuze bangazivezi kukobana imidlalo le ayisathathelwa ehloko.

Kufanele bona bayibonelele, u-government uzithumele lezi ezitjhodako eenkolweni.

Kufanele bona kube khona kwezinye iimfunda zeenkundla ezifitjhani abangazifunda babe neentifikeyiti zakhona ukwazi bona umsebenzi sele uphelile wamabizelo lawo kube khona okunye abakwenzako.

Zibumbanisa isitjhaba ngombana nakudlala imidlalo emikhulu soke siyaphuma sihlangane sibe munye siyokugidinga iinqhema lezi ezidlalako ematatawini. Sithabe, kuvunywe neengoma ezimnandi mhlokho.

Ngekhethu bawuthathela phezulu, batjhoda ngesekelo kwaphela.

Msebenzi wokuthuthukisa isikhethu, ngivume ngesikhethu.

Kuwusiza ngokuthi umzimba womuntu uhlale ulungile nofana uhlale ujongo, ungabambi, ungabanjwa magulo.

Iye, mdlalo we-chess. Umdlalo lo sele ufikile lapha eenkolweni, mdlalo wobungani.

Iye, kufuze uwasekele ngemali azokwazi bona athuthuke khulu begodu kube khona nabanengi abafuna ukuwudlala.

Zingaphuma ngokobana ababelethi kube khona ubuncani abakukhiphako begodu nebemphakathini nabo kube khona abakukhiphako, nokhansela kube khona akwenzako.

Kusiza khulu ngoba isikhathi esinengi usiqeda kiwo begodu uqala wona, ukuzifaka engozini awukucabangi.

Awa, angeze ngalunga ngombana nginobugulo bamaphaphu.

Makhosi ekufanele bona baqinisekise ukuthuthukiswa kwemidlalo.

Iye, kufuze bona zikatelelwe ukwazi abanye abafundi amakghono abo avele.

Akukalungi bona babandulwe botitjhere. Ngibona kulungile bona babandulwe babantu abaneziqu zemidlalo ngombana ngibo abanelwazi ukudlula abotitjhere ngemidlalo.

Iye, sekhe ngabathola ngombana bengani abathanda izinto ezifana nelezi engizithandako.

Ingafakwa eenkolweni ngombana sinawo umdlalo wokweqa intambo.

Uvulela abantu abancani amathuba njengabemirhatjho kwaphela

Ukwazi bona abentwana nabo babe nelwazi ngemidlalo yendabuko bona midlalo enjani.

Msebenzi wokobana ayelele begodu abenze bona bangalwi badlale ngokuhle nokupheleleko.

Mina ngithi ifanele woke umuntu nabantu abatjha banje iyabafanele, ukwazi bona badlale yona ukuze bangenzi ubugebengu.

Kuhle, ngokobana bazowukhakhazisa, bawuthuthukise, ubonwe ziintjhaba zoke eenkundleni zokuqhumana.

Kukukhandela ngokuthi umzimba uhlala ugijima igazi, ushisa. Lokho kukhandela amagulo begodu kwenza umzimba bona uhlale uhlengekile, uhlale urerhe.

Ngiwuthome nasithoma unyaka lo ka-twenty twenty-five. Ngiwuthome ngombana ngifuna ukuhlala nginomzimba omncani begodu olula.

Kufuze bona abaphezulu bemphakathini kube ngibo ebabeka imithetho kanye bahlanganyele nomongameli neemphathi ezinye.

Ngingalikhuza ngokobana sikhulume namalunga womphakathi amakhulu bona asenzele imidlalo eminengi ematatawini lapha woke umuntu azokghona ukudlala khona kube khona lokhu akwenzako akuthandako ekungamthabisa.

Iye, iyenza ngombana woke umuntu uyahlangana bathabe babe ndawonye.

Awa, akasizi ngombana lisesekhona ilutjha elinengi elingasebenziko.

Imidlalo yendabuko midlalo le edlalwa lokha nasisese bancani kuthi imidlalo yanamhlanje midlalo edlalwa ngeensetjenziswa ezenziweko eentolo engafuni iinsetjenziswa zasemakhaya.

Iye, kuyabasiza ngombana lokha sele baphelelwe buthongo, bangabukela imidlalo leyo begodu eminye imidlalo iphathisa ubuthongo, nofana ibuyisa ubuthongo.

Amaphaphi ayaphefumula, kuba khona umoya ongenako nophumako, kugijima igazi.

Ngingayelelisa abadlali bona, badlale kuhle, badlale ngokuyelela, bangalimazani begodu balandele umthetho womdlalo.

Ngaphambi bona uyokudlala udla ibhanana, i-abhula. Nasele uqedile ukudlala, ungadla noma ngikuphi ukudla okunamafutha nofana itswayi.

Ngingazizwa ngidanile, ngombana akusekho engizozilibazisa ngakho. Begodu ukuzilibazisa kuqakathekile epilweni yomuntu, ukuze angenzi okuthize okungakalungi.

Simbatha imibala etjheli nemnyama.

Siqhema se-Kaizer Chiefs, ngisithanda ngombana sinabadlali abakwaziko tle ukudlala begodu siphumelele khulu eSewula Afrika.

Kuqakathekile bona bafundiswe ngokuzithabulula komzimba, ukwazi bona bahlale banemizimba ehlengekile, imizimba engeze iluphale msinya.

Ngidlala ibholo yezandla ebizwa bona yi-netball. Ungisiza bona kube khona engizikulibazisa ngakho begodu ungisiza bona ngihlale ngimajadujadu, umzimba uthabuluke.

Ngicabanga bona uqakathekile, ngombana nawo sele usezingeni lokuthuthuka eSewula Afrika, begodu sele bavule amathuba wawo.

Sikhethekile ngombana siqhema sokuthoma esasungulwako, sasungulwa nesiqhema esifana ne-Pirate. Begodu siqhema esinabadlali ababathathako babadlalise umdlalo weBhigiri lePhasi.

Kungamsiza ngokuthi uhlezi azi bona khuyini ekufanele akwenze, nalokhu okungakafaneli bona ayenze. Uhlezi aneenyeleliso nemithetho ekufuze bona ayilandele, lokho kungamenza bona athathe iinqunto eziphephileko ngaso soke isikhathi.

Idlala indima yokobana abafundi babe nesikhathi sokuphumuza ingqondo begodu bazi bona umzimba kuyafuneka bona utjhuguluke.

Ngizizwa ngithabile, ngombana umdlalo lo uthabulula ihliziy' yami begodu ngizizwa ngitjhaphulukile emoyeni.

Ikambiso yelanga lokudlala esikolweni sami, kulokha nasidlala, sidlala ngokuphikisana nabanye.

Kufuze bona ube nezambatho zebholo begodu ulandele imithetho yakhona, imithetho efana nokobana kufanele uze ngesikhathi sokuzilolonga nowungazilolongi awudlali.

Makghono wokuthi umzimba sele ukwazi ukutjhaphuluka, amathambo nawo atjhaphuluke.

Ngizibandula ngokuthi ngaphambi kobana ngidlale umdlalo lo, kufanele bona ngikhokhe umoya, ngilule amathambo ngiwalungiselele ukudlala.

Ngilena ethi, phambili nge-war, phambili nge-war.

Ingoma lena ethi, size ngawe lana sithembe wena.

Iye, ukhona, njengemidlalo we-netball.

Kufanele bajayele amakhulu basebancani.

Ingafakwa eenkolweni ukuze nayo ithuthuke.

Iye, nayo kufuzwe bona itlolwe eencwadini begodu kulungile nokobana idluliselwe eenzukulwaneni.

Imidlalo yendabuko midlalo yakudala lokha kusakhula abokhokho.

Iqakathekile ukuze bona ifundiswe abentwana okuthile ngendabuko.

Ziinkoloyi zamadrada, maketo yiwula, yigcubsi, mdlalo wamathini.

Ibahlanganisa ngokobana bayaphuma boke badlale kubemnandi, kuhlangane abomakhelwana.

Ifunda ukubambisana nokobana kufuze kuberegiswane epilweni.

Ukwazi bona abafundi bangakhohlwa lapha bavela khona nofana bangakhohlwa ngendabuko yabo.

Imidlalo yanamhlanjesi sele itjhuguluke khulu kunendabuko begodu eminye imidlalo ayidlalwa ngendlela ebeyidlaliwa ngakho lokha ngendabuko.

Awa, angeze yadlalwa ngombana okhunye imidlalo yendabuko beyidlalelwa ukuzithabisa.

Iwusiza khulu ngombana umzimba kufuze bona uhlale umajadujada ukuze bona wakheke.

Indima ekulu khulu ngombana abantu bakudala ngibo abayaziko imidlalo le begodu sidinga ilwazi labo ngemidlalo yendabuko.

Awukukhandeli omunye umdlali emehlweni.

Ngekhaya basawuthathela phezulu ngombana kusese khona abantu bakudala begodu nabentwana bangapha bayayithanda ukuyidlala.

Awa, akekho. Ingombana imidlalo yendabuko ayikarhabi ukuthuthuka.

Mina ngithi ifanele woke umuntu nebantu banje iyabafanele.

Kubangelwa kukobana abayithatheli ehloko begodu akekho ozama ukuyithuthukisa nofana ukuyikhangisa.

Isoziswa ngabomu ngombana bayazi bona ikhona kodwana akekho oyitjhejako.

Awa, akunamthelela ngombana ikhona imidlalo efana nayo intonga le, njengemidlalo we-boxing lapho khona usala unamaduma adlula wentonga.

Bengiyikutani emdlalweni weenketo.

Makhosi ekufuze bona ayithuthukise imidlalo le ngokobana amakhosi ngiwo akhulumela imiphakathi kurhulumende.

Kufuzwe bona ibekwe mummongameli we-FIFA njengobana ilawulwa yi-FIFA ibholo.

Ngingathanda bona wakhiwe eSewula Afrika khonapho ngoba ngikho lapha usungulwe khona.

Benziwa ziindawo abakhulele kizo begodu nokutlhayela ilwazi nakho kuyabandakanya.

Awa, ayiphathisi iinhloni. Kukobana ayakathuthuki njengemidlalo yesimanjemanje.

Iye, ukudlalwa kwawo bukhuwa ungawuphula umthetho wesiko lelo ngombana mdlalo wendabuko yeke awuqhubeke ngendlela yakudala.